Ndingathi kunegalelo elihle ngamanye amaxesha ngoba uthi ugqiba nje ufunda mhlawumbi ufumane umsebenzi ube sowufuna ukuthenga indlu okanye imoto, bathi xa bejonge i-credit score yakho bafumanise into yobana ungumntu obhatala kakuhle kwaye iphezulu ngelo hlobo ke uyakwazi ukukhawuleza ulifumane indlela yokuthenga indlu okanye imoto ngebhanki. So kubalulekile, kunegalelo elihle kwelinye icala. Kwelinye icala ndingathi kunegalelo elibi ngoba mhla ungasakwazi ukubhatala laa mali obuyibolekile leyo into iphinde ibe nomphumela ombi kwi-credit score yakho okwenza into yobana ngoku mawungakwazi ukuboleka imali ebhankini, mawungakwazi ukuthenga imoto ngebhanki, mawungakwazi ukuthenga ndlu ngebhanki. Mawungakwazi nje ukuba neeakhawunti ezincinci zokuthenga iimpahla ngenxa yokuba i-credit score yakho imoshakele kakhulu phambi kokuba ube kanti ungumntu oziphangelelayo.

Ewe, kubalulekile ukuba neinshorensi yemoto ngoba xa imoto yakho itshayisiwe, kuyakwazi ukulungiswa yi-inshorensi xa imoto yakho ibiwe iyakwazi i-inshorensi ukuba ikubhatale imoto yakho. Ibalulekile kakhulu loo nto ngoba uthi uhamba njengemoto yakho uyayazi uba ikhuselekile apho ikhoyo.

kweli xesha langoku baninzi abantu abenza ubuqhophololo ngokweefowuni, ikakhulukazi ekusetyenzisweni imali nokuthumela imali ngefowuni. Ndicinga uba elaa xesha lakudala lokuba uye ngokokwakho ebhankini uyoyifaka imali kwiakhawunti okanye uye ngokukwakho esikolweni uyobabhatala ngokwakho yeyona ndlela ingcono. Ayibunciphisa ubuqhetseba kwaye iyabandisa.

I-inshorensi yobomi makhulu iqinisekisa into yobana mhla walandulela eli usapho lwakho luye lufumane imali eliza kuziphilisa ngalo okanye imali yokungcwaba, ibhatale naziphi na iindleko zomngcwabo wakho. Ze kuthi ke ukuba iye yakhona ke itshintshi eye yashiyeka, bakwazi into yobana baziphilise ngayo. Ibalulekile ke kakhulu ke makhulu i-inshorensi yobomi ngoba siqinisekiso sokubana abo ubashiya ngasemva ubashiye nento.